Ngicabanga ukuthi ubuchwepheshe obusafufusa njenge-AI nomculo ongoqokobo kuzoba nomthelela omkhulu embonini yomculo, i-AI isiyakwazi ukukhiqiza izingoma, ikopishe izitayela ezahlukene futhi yenze nomculo osuselwe kokuthandwa ngabantu. Lokhu kusho ukuthi abantu bangathola umculo owenziwe ngendlela yabo siqu, lokhu kungashintsha indlela esibheka ngayo abadlali bomculo bendabuko. Agumented reality yona ingashintsha indlela eselalela ngayo umculo sengathi usendaweni yomcimbi noma ekilabhini ngisho usekhaya, lokhu kuzokwenza abantu babe nokuxhumana okujulile nomculo wabo abawuthandayo. Kodwa lokhu kungaba inselelo ukubaculi abangakwazi ukusebenzisa lobu buchwepheshe ngoba imakethe izoshintsa kakhulu.

Uma nginikezwa umsebenzi wakudala umkhankaso wenkundla yekozokuxhumana wokwethulwa komkhiqizo omusha, ngingabambisana nabagqugquzeli ngokukhetha labo abahambisana nomkhiqizo, laba abanethonya kubalandeli abanentshisekelo efanayo. Ngizobanikela ngomkhiqizo ukuze bawuhlolile, babelane ngawo ezinkundleni zabo futhi bakhe okuqukethwe okudala i-buzz njengamavidiyo, ama-reviews, nama-gives away. Ukuze ngikale impumelelo yomkhankaso ngingasebenzisa amamethrikhi, amamethrikhi afana nenani labantu abafinyelelwe izinga izinga lokuzibandakanya, ukwanda kwabalaleli, inani lokuchofoza kanye nokwanda kokuthengiswa komkhiqizo. Lokhu kungangisiza ukuqonda ukuthi umkhankaso usebenza kangakanani nokuthi yiziphi izindlela ezisebenza kahle kakhulu.

Ngokwesayensi ukuthi sikhumbula ezinye izingoma kakhulu ngenxa yezici ezingokwengqondo nezinzwa. Okokuqala, izingoma ezinomculo ophindaphindwayo onemelodi ecacile kulula ukuthi zihlale engqondweni, lokho kubizwa ngokuthi i-earwoms. Okwesibili, izingoma ezixhumene nemizwa njengemibhalo ethinta inhliziyo noma ezihambisana nesikhathi esibalulekile empilweni kuba lula ukuze sikhumbula. Ucwaningo luthi izingoma ezishaya imizwa zisebenzisa ingxenye zobuchopho ebizwa ehlobene nememori, futhi uma silalela ingoma ephindaphindwayo ngesikhathi esithile ubuchopho bethu buqala ukuyigcina njengento evamile. Okusho ukuthi sizoyikukhumbula kalula, ngakho-ke ubulula imizwa kanye nokuphindwaphindwa kungumxube obalulekile wokwenza ingoma ikhumbuleke.

Njengomqqugquzeli wenkundla yezokuxhumana ukuze ngikhulise ukufinyelela nokuzibandakanya, ngingasebenzisa amasu afana nokubambisana nabanye abathonya abanezithameli ezifanayo njengokwenza ama-live session, ama-challenges noma amaphosti ahlanganyelwayo. Ngingase futhi ngibambisane nemikhiqizo ngokudala okuqukethwe, ukukhombisa ukusetshenziswa kwazo nsuku zonke ngendlela engokwemvelo. Ukuze ngikale impumelelo yalokhu kuhlanganyela ngingabheka izinto ezifana nenani labantu abafinyelela, izinga lokuzibandakanya, izibalo zokwebelana kanye nokukhula kwabalandeli. Uma lezo zibalo zikhula ngemuva kokubambisana kusho ukuthi iso lami liyasebenza.

Uma uNomalungelo Bhengu umzala wami ecelile ifoni endala engasayisebenzisi ngingamnika yona ngenjabulo, njengoba kuyifoni yakhe yokuqala ehlakaniphile ngingamfakela izinhlelo zokusebenza ezilula futhi ezisebenziseka kalulu. Okokuqala, ngingamncoma, ngingamfakela i-WhatsApp ukuthi akwazi ukuxhumana nomndeni nabangani kalula. Okwesibili, i-Google Maps ingamsiza uma efuna ukuhamba noma ukuthola izindawo ey'thile. Okwesithathu, i-YouTube ingamsiza ukufunda izinto ezintsha noma ukuzijabulisa, i-Google noma i-Chrome iyinzuzo uma efuna ulwazi, ekugcineni i-Facebook ingaba wusizo uma efuna ukuhlala enolwazi lwezinto ezenzakalayo emphakathini. Lezi zinhlelo zokusebenzisa zilula azidli datha kakhulu futhi zingamsiza ajwayele ukusebenzisa ifoni ehlakaniphile.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana abanethonya elikhulayo banomthelela omkhulu kwezombusazwe nasemphakathini, bayakwazi ukusabalalisa imininingwane ngokushesha, bakhuthaze abantu ukuba bazibandakanye ezinkambisweni zomphakathi njengokuvota noma ukuvikelwa kwamalungelo abantu. Noma kunjalo baphinde babe negunya lokuphazamisa uma besebenzisa amandla abo ngendlela engafanele, njengokusabalalisa ulwazi olungelona iqiniso noma ukugqugquzela ukuhlukumeza. Kodwa uma besebenza kahle, abaqhuqhuzeli bangaba amandla ukuqinisa ubuholi, ukukhuthaza ukushintsha okuhle nokwenza abantu bazizwe beyingxenye yomphakathi.

Isalukazi sami sithanda umculo wesintu ikakhulukazi izingoma zamasiko nezokholo ezihlala zidlalwa ekhaya, lolu hlobo lomculo luba mnandi kakhulu kuye ngoba lumkhumbuza ekhaya, emndenini nasemasikweni esintu. Uma elalela lezi zingoma uzizwa ekhululekile futhi ethokozile kungathi uyaxoxa nabangani noma umndeni wakhe nakuba bekude naye, umculo umnika amandla okuphila nsuku zonke, umthulisa futhi umkhuthaza ukuthi aqhubeke nanoma yini ayenze. Futhi umculo uyingxenye enkulu yokuphila kwakhe futhi usiza ukuba engazizwa eyedwa noma inini.